Re ja kwa manyalong ka gonne dijo ke karolo e botlhokwa ya moletlo wa go keteka botsalano le lerato, dijo di tlhomamisiwa ka kelotlhoko, di apetswe sentle, mme di le maatla ka tatso go bontsha tlotlo le tebogo mo baeng, dijo tsa lenyalo di le monate ka gonne gantsi di apaiwa ka dikgetho tse di rileng tse di ratwang ke banyalani, mme di akaretsa dijana tse di kgethegileng tsa setso kgotsa tsa sejo se ntjha.

Ke ile ka apara diaparo tsa setso tsa Batswana, leteisi le le kgabisitsweng ka dipaterone tsa setso le bokgorogwe jo bo kgonang go tsamaisana le lone, ke tlhopile diaparo tseno ka gonne di emela ngwao ya mme le setso sa gabo rre, mme ke ne ke batla go bontsha tlotlo le tlotlomatsego mo moletlong wa semmuso jaaka lenyalo, gape diaparo tsa setso di bontsha boitshepo, seriti le kgololosego ya go itsheka-tsheka ka sejo senye.

Fa nka bo ke le tour guide ke kare philosophy ya Ubuntu ke tsela ya botshelo e e ikagileng ka kutlwano, tlotlo le pabalesego mo bathong, e raya gore motho ke motho ka batho, go kaya gore re tshela ka lebaka la kamano le botho jwa ba bangwe, Ubuntu e ruta gore re tshwanetse go bontsha kutlwelobotlhoko, thuso le go amogela mongwe le mongwe.

Ee ke kile ka tsenela setlhopha sa go ithuta mmino wa Setswana fa ke ne ke sa le monnye, e ne e le maitemogelo a monate le a rutang ka gonne re ne re ithuta dipina tsa setso, dipina tsa borai le dipina tsa dikgaolo tse di farologaneng, re ne re opela, re bina re dirisa meropa le . Mmino o ke ne ke o rata thata ke setapa.

Re ka tokafatsa dithuto tsa go apaya dijo tsa setso ka go simolola ka go ruta bana mo malapeng ka botlhokwa jwa dijo tsa rona, batsadi le bo mmemogolo ba tshwanetse go nna le nako ya go ruta bana go apeya jaaka ba ntse ba dira pele, mo dikolong re ka tsenya diporojeke tsa dijo tsa setso mo dithutong tsa TSW kgotsa Life Orientation, gape mo motseng re ka rulaganya diphatlalatso tsa go ruta batho go apeya bogobe, morogo le digwapa go dirisa meepo ya dijithale mo mafelong a setšhaba le gone go ka thusa go boloka kitso e e kgethegileng ya dijo tsa rona e e sa nyeleleng.

Mo setšhabeng sa setso, boeteledipele bo ne bo itshetlheletsa thata mo borra, mme seno se ile sa ama tsela e basadi ba neng ba sena sebaka se se oketsegileng mo maemong a boeteledipele, le fa go ntse jalo mo metlheng ya segompieno ditso di simolotse go amogela basadi mo maemong a kwa godimo, fela ba sa ntse ba lebana le dikgwetlho tse di jaaka go se tshegediwe ke setšhaba, tlhokego ya thuto ya setso ya boeteledipele.

Fa ke ne ke le motlhami wa diaparo ke ne ke ka dira diaparo tsa setso tsa Setswana, tse di nang le sesupo sa sejo se ntjha jaaka letlhapa la leteisi le le logilweng ka dipaterone tsa setso, le le dirilweng ka sebopego sa moaparo wa seshono, ke ka dirisa mebala ya setso jaaka bosetlha, mmala wa namune le tshweu, mme ke tsenye le dikarolo tse di bonolo tse di ka aparwang mo ditiragalong tse di farologaneng.